Abagqugquzeli bekundla yezokuxhumana, impilo yabo yengqondo nokuphila kahle lapho bebhekene nokuhlola nokugxekwa kwi-inthanethi bayigcina ngokwazi ukuthi akuyona yonke into eshiwo inoma ubani ebalulekile empilweni. Uma ngabe wena uzazi sixu sakho okushiwo abantu akubalulekanga, nanokwazi ukuthi angeke ujabulise wonke umuntu futhi akuwona wonke umuntu ozokuthanda empilweni.

Imithelela yebagqugquzeli benkundla yezokuxhumana ababa nethonya elikhulayo kwezombusazwe kanye nokugqugquzela umphakathi ingaba mihle uma ngabe bezoy'phatha kahle ngoba abantu basuke bebheke bona, abantu basuke bebakholwa. Ngakho-ke, yonke into abayishoyo bayibona ibalulekile futhi bayithatha njengeyiqiniso. Uma ngabe bezohlala eqinisweni kuzoba kuhle lokho.

Umngani wami ebebhekene nenselelo yokuthi akhethe phakathi kokusebenzisa uhlelo lokuxhumana ngokuhambisa i-email noma athumele imliayezo, noma ashayele umakhalekhukhwini. Ugcine eshayela umakhukhwini ngenxa yokuthengeka ngoba ama-calls ako-WhatsApp ashibhile futhi kumseyivele nesikhathi esiningi ukuba abhale i-email, nangendlela ashesha ngayo. I-email yakhe beyingithatha iy'nsuku ukuthi ifinyelele lapho ifika khona kodwa ngokwenza i-WhatsApp call uvele waxhumana nomuntu obekumele axhumane naye.

Ingoma idlale indima enkulu ekulolongeni ubunjalo bamasiko. Iy'ngoma ziphethe umlayezo obaluleke kakhulu ngamasiko nosikompilo lomphakathi. Ingoma kudluliswa kuyona imilayezo ebalulekile ngesintu sethu nangokuy'qhenya ngobuzwe bethu. Ingoma ibe yithuluzi elikhulu kabi, nanokukhombisa indlela abantu abaphila ngayo ngesintu sabo.

Uma bengiwumgqugquzeli wenkundla yezokuxhumana nginikezwe idili loxhaso elinemali eningi, izici ebengingazicabangela lapho nginquma ukuthi ngiyalamukela yini lolu xhaso ukwazi ukuthi la bantu abangixhasayo bathembekile yini, nanokuthi angeke yini bafune ukungilawula nge-content engizoyenza, nanokuthi uma ngabe ngizibophezela kubona bazongivumela yini ukuthi ngenze indlela ezokwenza ukuthi ngixhumane nabalandeli bami.

Manje sekulula ukulawula ukubhanga nge-inthanethi ngoba sesinama ephu. Kwi-ephu uyakhona ukwenza yonke into okufanele uyenze, njengokubambisa iy'nkokhelo ezizenzakalayo, nokudluliselwa kwemali. Lokhu ave kwiyinzuzo, nanokuthi uyakhona ukukhokhela zonke izinto okufanele uy'khokhele ngesikhathi ngoba uyakhona ukuzisethela lapha kwi-ephu yakho ukuthi ubani athathe imali ngasiphi isikhathi nanenani lemali leyo okumele ithathwe.

Indlela yokusebenzisa inkundla yokusakaza umculo ukuze kuthole abaculi abasha, izici ongay'bekela lapho ukuba kuwenziwe inhlolovo yamathalente. Lokhu kungasiza ukuba kuhlungwe abantu ngokwamaphimbo abo, nangokwesitayela abakhona ukusicula.

Mngani wami, ngiyathemba ukuthi uphilile. Ngiyazi ukuthi uzoy'jabulela le y'ndaba engikuphathele zona ngoba zimnandi. Ngikhonile ukuthola abaculi abasha ngapha ngakithi. Phela ngapha ngakithi kugcwele intsha eshisekayo ngokomculo. Ngisebenzise u-TikTok ukuthi bafake ama-video abo khona. Ngijabule kakhulu futhi ngathanda nomculo wabo ngoba unesigqi esisha esesimanjemanje, akusiwona lo esiwujwayele. Uzozwa nawe uma ngabe usulalela ukuthi ayi, ulozolo, uju lodwa lolu.